Inaka sisembatho sesintu.

Iphotho ngile embathwa bomma ebendileko.

Iphephethu ngile embathwa bentazana bequde.

Ibhetjha ngilena embathwa basegwabo.

Isithimba simbathwa masokana.

Itjorhoro imbathwa bobaba abathetheko.

Iporiyana ngilesikhumba esifakwa la phezulu esifubeni, esimbathwa bobaba abathetheko begodu bahlaba ubukhazi bebavunulisa.

Amapatlagwana ngilezi ezifakwa eenyaweni zithi nawugidako kulile uburhatjharhatjha.

Umtjhotjho ngilo ombathwako abantu nabagidako.

Ibhengele ngilena efakwa esandleni.

Amanambasikhambe mateksana la owambatha ngeenyaweni.

Amacici ngilokhu okufaka eendlebeni, okuhlobisa iindlebe.

Ibherede yisigqoko lesi esithwalwa bomma. Kwesinye isikhathi zihluka ngama-colour, kuba khona esibomvu, esi-yellow njalonjalo.

Idzila ngile ehlala ngentanyena.

Amatshega ngicabanga bona ngilawa afakwa ngedinini.

Iphotho mncamo lona omude ombathwa ngemva, umbathwa bomma nabantazana.

Ingejana yisikhumba lesi esimbathwa ngemva naso esimbathwa bomma nabantazana.

Ingwani sigqoko esithwalwa bobaba.

Ikghororo ziinrholwani zoke nazipheleleko, zibizwa ngokobana yikghororo.

Umlingakobe mncamo omude lo ofakwa bomma nabagida igwabo.

Awa, inyoka mina angiyazi be angifuni nokuleya amala.

Awa, angifuni ukuleya amala. Angazi mina bona inyoka yini nokuthi imbathwa nakwenzenjani.

Isithithirimba ngilesa esimbathwa masokana mawagodukako.

Awa, ngokwazi kwami abobaba abakavumeleki bona bangambatha isithimba.

Isiqobotjhelo ngilena esikanapela ngayo ingubo.

Itjholo ngile ngubo embathwa emahlombe.

Icuba angiyazi.

Irasu ngilena efakwa entanyena, mncamo ofakwa entanyena.

Isinanazelo kulokha nakubongelelwa isibongo.

Isidonodono ngenye zeen-instrument zomvumo.

Awa, be angifuni ukuleya amala, angiyazi.

Ingungu ngicabanga bonyana ngilena ebayibetha ngezandla.

Irhalani umvumo namkha yingoma lena evunywa bobaba.

Abomma bavuma igwabo lokha nakukhona umsegwabo owelileko, ngesikhathi segwabo, abomma bavuma igwabo.

Abosetjherere angibazi.

Ifengwana ngilena evuthelwakho lokha nakugidwako.

Yinyama eyomisiweko yekomo, kungaba ngeyembuzi namkha

Umgade sithelo esitjheli esitjalwako.

Umrorho yisitjalo esihlaza esingathi simabhulari esitjalwako.

Awa, angiyazi iqhatjha.

Umratha yipuphu ephehliweko, yahlanganiswa namanzi, yabekwa ngeziko.

Isiphila isitjalo esitjalwako esinamabhulari ahlaza begodu ngaphakathi sitjheli.

Yimbeleko.

Uthiywa nanoma ngubani kodwana esikhathini sakade ngicabanga bona bekathiywa babantu abadala, bebamthiyelela ngomuntu osewalalako.

Inongwana ngilokha nayiwako. Yinto esantambonyana ehlanganisa umntwana nomama, bayiqunta ngesibhedlela yasala kuyintanjana emntwaneni, inongwana kulokha intambo le nayiwako.

Kunezinto ezitjhatjhwa yona la iwa khona.

Iyathathwa iyokugujelwa ngejaradeni.

Yimbeleko, yimbuzi yembeleko.

Umntwana ithiywa igama ngemva kokuthi kuhlatjwe imbuzi yembeleko, ambathiswe imbeleko leyo ebese-ke uthiywa igama.

Abantu abadala batjheja umntwana nakaqeda ukubelethwa bekufikele la kuwa khona inongwana, nala kuhlatjwa khona imbeleko yomntwana nasekuthiyelweni umntwana igama, ngiyo-ke indima abayidlalako le abantu abadala.

Abantu abadala baye bathokoze bebathabe khulu nakubelethwa umntwana njengoba-ke kwenziwa ikambiso yokuhlatjwa kwembeleko.

Umntwana uphiwa igama ngombana kwesinye isikhathi kusuke kuvuswa umuntu owalalako.

Engiwaziko mina umthetjhwana ekufanele ulandelwe mumuntu wengubo osidisi, kukobana akajami emnyango begodu akakhambi rondo.

Uvela ebantwini ngemva kwesikhathi sokuthi sekawisile inongwana kukobana kukhandelwe ukuthi angarhogeli izinto ezimbi.

Ikaba yisibhono.

Umuntu omhlolokazi mumuntu obhujelweko.

Iinyanga ezisithandathu.

Uzila iinyanga ezilitjhumi nambili.

Nakuhlongakele isokana libulungwa njengomntwana wangekhayapha. Kulandelwa isiko ekufanele lilandelwe lokobana isokana aliphumi ngekomo.

Udade nanoma angaba mkhulu kangakanani, angakendi, ubulungwa njengomntwana wangekhayapha.

Iinyanga ezintathu.

Akagezi ilanga selirhwalele, akadli ngezitja ezidla ngabanye abantu begodu akayi eendaweni zokuzithabisa, nokulala emsemeni akayi.

Akagezi ilanga selirhwalele begodu isitja sakhe asihlangani nezinye izitja, uzila nokuya emsemeni.

Ukubafundisa bonyana nasebawele esigabeni sokuba bobaba namkha amasokana kufanele baziphathe njani.

Kufanele kutjhuguluke indlela yokuziphatha. Umsegwabo nomsana abaziphathi ngendlela efanako.

NguSinghalela, nguThisila, nguMatjhila, nguDzwamari nguLemitjhi.

Incagu yikomo yesiganga.

Irhabi ngile embathwa mntazana wequde.

Isikotjhi nayo ngile embathwa mntazana equde ngemuvapha.

Umdzegana nawo ufakwa bantazana bamaqude.

Awa, anginalo ilwazi lokobana yini umnayilani.

Umgara ngulona ofakwa ehloko.

Umadalanyana ngicabanga bona nawo uthwalwa ehloko.

Umbhalo yingubo embathwa bomma, bentazana bequde, namkha masokana nawagodukako, le enemibala eminenginyana yamaNdebele.

Unokhethwako ngiyacabanga bona mumuntu.

Umshurhwana yingubo le efakwa emahlombe enamayarhayarha.

Umkhala ngulona ofakwa bomma namkha masokana nakagodukako.

Unomahlonjana ngicabanga bona yirasu.

Unomatlawana mntazana ongakafiki esigabeni sokuthi athombe.

Iqakatheke khulu, ngombana ikghona ukuhlukanisa abantu ngeengaba zabo.

Isiko kimi litjho kobanyana umuntu uyakhuliswa, eqiselwe kesinye isigaba. Ye-ke yingakho kubalulekile kokobanyana umuntu enze isiko.

Ibuveza ngokobana ingiveze ukuthi ngisesigabeni siphi. Ye-ke iqakathekile khulu, ngombana ikghona nokubonisa bonyana ngikhamba kisiphi isigaba sepilo.

Mratha nomrhoru, uthandwa khulu begodu babantu besilisa. Yikanengi kakhulu nawuthola kunomnyanya wesiNdebele ukudla lokhu akusali bayakupheka. Angeze wafika emnyanyeni wamaNdebele wathola kungakaphekwa ukudla lokhu.

Ekhayapha sikhuluma ilimi lesiNdebele, ngombana simaNdebele.

Iye, umvumo uyayiveza imvelaphi yabantu, ngokobana bavelaphi.

Zekolo zidlala indima ekulu, ngombana zikghona ukuvezela abantu ukuthi kufanele bakhambe ngayiphi ikambiso.

Umnyanya wesiko othandwa khulu sisimanje, ngombana kusuke kuhlanganiswa imindeni emibili lapho.

Isiko lami lihlonitjhwa khulu begodu angeze wathola abobaba bangena eendabeni zabomma, namkha uthole abomma bangena eendabeni zabobaba.

Ukuthiywa kwamagama kuqakatheke khulu, ngombana umuntu igama liyamlandela. Begodu kesinye isikhathi kusuke kuveza ubujamo, umuntu athi nakabelethwa avelela kibo.

Amagugu ahlonipheka khulu esikweni lekhaya. Kulokha umuntu omntwana enzelwa isiko, nalokha umuntu omsanyana enzelwa isiko lokukhuliswa.

Abantu abadala bayaba nawo umthelela esikweni, ngombana sifunda kibo bona kwenziwa njani izinto, begodu kubumina bami bayangeluleka ngezinto ezikhona ephasinapha.

Ziindatjana ezimayelana nokobana umuntu uziphatha njani, kusukela esigabeni esithize ukuze ayokufinyelela esigabeni siphi.

Isiko lami ukuze kube ngilo elikhethekileko, kukuthi alikho elinye isiko namkha umhlobo owenza into efana nale esiyenzako.

Okwenzekako okungenza ngitshwenyeke, kukobana abasabi nefihlo khulu nakufika eentweni zamasiko njengesikhathini sakade.

Isiko lami liqale khulu zefundo. Ye-ke ukuninana kukhona lapho nalapho kodwana kakhulukazi baqale zefundo.

Iye, ngiyazikhakhazisa ngesiko lami, ngombana ngikghona ukwenza izinto eminye imihlobo engakghoni ukuthi izenze.

Iinkundla zokuthintana azilithinti isiko lami begodu kwanje, isiko lami lise ngakasabalali khulu eenkundleni zokuthintana.

Abantu into abangayithandisisi ngesiko lami, ngikhe ngizwe ngobunengi bathi isiko lami liyaninana begodu alina-favor.

Umdlalo wentonga.

Kudlala indima ekhulu begodu eqakathekile, ngombana lana kuvunywa khona begodu kugidwa khona kuba mnandi khulu eendawenezo.

Awa, akukghonakali ngokwazi kwami, ngombana mina ngazi bona umuntu uthi abelethwa nje kube uba nesiko linye.